Kgetlho la ntlha ke ne ke tshogile thata ke ne ke gamaregile ke tshogile, ka gore e ne e le ga ntlha ke pagama sefofane ke ne ke pagama go tswa kwa Johannesburg ke ya Cape Town.

Ke toro ya me go se pagama ke setse ke se pagame, ke toro ya me go dula ntse ke se pagama ka gonne se bofefo thata ebile se dira goreng o seke wa tsamaya lobaka lo lo leele.

Selo sa ntlha se a tshwanetseng go se itse ke goreng fa a tsena kwa Nigeria o a go dirisa madi a a farologaneng le a rona mo Aforikaborwa. Se a tshwanetseng go se dira gore goreng a nne le Visa, VISA e leng gore ya go mo kgonisa gore a pagame sefofane, ebile e a duelelwa le goreng a itse gore fa a ya go pagama wa go pagama ka bokae go tswa ka fa go ya kwa Nigeria.

Go ya ka nna ga ke di rate di tshwana le tsona dithekesi, gonne mo go tsona ga di ka ke di a go baya ko o yang teng di go baya mo bone ba felelang teng o bo o tshwanelwa gore o tseye maoto a gago gape o tsamaye o ye kwa wena o yang ko teng. Le ga e sa tlala o a ema o emela gore e tlale ka nako eo wena o a diega, se ke se bonang se le botoka nna mo nakong ya gompieno ke gore batho ba dirise di-Uber kgotsa tsona di- Bolt.

Bothata ba karata eo ke gore fa o e latlhile o ka se kgone go pagama bese eo, fa o ya go e reka le teng ga e se gantsi o ka fitlhela bese e rekisang dikarata tseo e le teng ka dinako tse tsotlhe.

Mokgweetsi wa bese o tshwanetse a be a na le yona code ten ga e le gore ke bese e nnye, ga e le gore ke bese e tona o tshwanetse gore a be a na le code fourteen.

Batho ba le bantsi ba e leng gore ba dirisa dibese ba ba yang tirong ka tsone ba feleletsa e le gore ga ba ya tirong ka gonne dibese go strike-iwa mo go tsone. Batho ba dibese ga ba strike-a ba emisa matshelo a batho ba bantsi le dikgwebo tse dintsi.

Dibese di tsaya batho ka nako e e rileng ka gonne di nna le thulaganyo, di tsaya bapalami ka nako e e rileng mme le gore le tsone di seke di a diega.

Ee, nkile ke a siiwa ke bese ke santse ke tsena sekolo ka gonne ke ne ke setswe, ke robetse bosigo mme ke a lebala le go tsenya alarm gore e tle e ntsose phakela.

Dibese di teng mo tikologong e ke dulang mo go yone, go ya ka nna ga ke bone sepe se se phoso gonne di tsaya babereki ba e leng gore ba bereka kwa di-mine-ng.

Di na le thulaganyo eo di tsamayang ka yone ke yone e e dirang gore batho ba feleletse ba dirisa di-Uber le di-Bolt, gonne dibese le di-taxi di ba baya ko dipolekeng tse e le goreng ga ba ye ko go tsona le go ba tsaya di ba tsaya kwa di polekeng tse e le goreng ga di ye ko go tsone. Di na le direnke tse e le goreng di ema kwa go tsona di felela ko go tsone.

E dira gore ke feleletse ke dirisitse madi ao ke neng ke a beetse sengwe se se botlhokwa, mme ke tlhaloganya gore ke ka ntlheng ya lookwane le fa dinomoro di dula di tlhatlhoga.

Nka e neela supa gonne fa re bua nnete di kgonisa batho ba bantsi goreng ba seke ba dirisa madi a mantsi go fitlha kwa tirong go fitlha kwa kolong kgotsa ko ba yang kwa teng. Se se sa siamang ke goreng ga di ba fitlhise teng ko ba yang teng sentle sentle mme di ba baya gaufi.

Ga ke ikutlwe sentle ka goreng ka go tshwanela ke go patele madi a a kwa godimo, ka go patelela Bolt kgotsa Uber. Mme ke tsone tse nka di dirisang gonne ebile di tla nfitlhisisisa sentle ka nako di ka se diege.

Ee, batho ba le bantsi ka gale ke ba bona ba tsamaya mo mebileng, ka gonneng ba gaufi le kwa ba dirang kwa teng. Go ba thusa ka maphelo a bone gonne ba tla dula ba itekanetse ka dinako tsotlhe.

Ke dirisa pedestrian crossing sign e e leng goreng e bontsha gore dikoloi di tshwanetse di eme go fete batho ba ba tsamayang ka maoto, e thusa thata ka gonne ga gonne le dikotsi tsa dijanaga di thutse batho.

Batho ba bantsi ba e leng gore ba tsamaya ka maoto go ya kwa tirong ba feleletsa ba thutswe ke dikoloi, gonne ba sa shebelele matshwao a tsela le bakgweetsi ka nako nngwe ga nke ba shebelela matshwao a tsela. Ke tsaya goreng go tshwanetse go dirwa di roboto tse e leng goreng di dira gore mo go gongwe fa go eme koloi go tsamaya batho fela ba felele ebe e ka nna dikoloi di a tsamaya.